Izinzuzo zokudla okusethinini ukuthi, akusheshi ukonakala, kanti umkhiqizo omusha uyashesha ukonakala, futhi inzuzo yokudla yomkhiqizo omusha ukuthi, kunezilondolozi ezifanele yokukhulisa imizimba yethu, kanti okusethinini akunazo lezi iy'londolozi.

Inqubo yokuvikela ingubo yesikhumba, ukuthi uzinike isikhathi sokuyikhuculula ngezinsipho ezifanele nangendlela efanele. Amaphutha ajwayelekile ekumele agwenywe ekulungiseni le ngubo yesikhumba ukusetshenziswa kwezinsipho ezingafanele, nokugoqwa noma indlela yokubekwa ebudedengu.

Uma nginganikezwa ithuba lokusebenza epulazini, ngingakhetha ukusebenza ngemfuyo, ngoba imfuyo kwezinye izikhathi iyakwazi ukuzicabangela, izikhathi zokuzikhulula, izikhathi zokudla. Iyakwazi nokunakekela enye imfuyo. Kanti izithelo noma izitshalo, ziyadinga ukuthi ngihlezi ngizicabangela. Ziyadinga nokuthi ngihlezi ngizinakekela. Ziyadinga nokuthi kube wumina ozibeka endaweni elungile ukuze zizokwazi ukuthola ilanga, lokhu okusiza ukuthi zikhule. Yingakho ngingakhetha imfuyo ngoba okunye akudingi ukuthi ngizenzele zona. Ziyakwazi okunye ukuthi zizenzele kona.

Izinzuzo zewayini eli-oganikhi. Uma ubheka ephuzwini lomphakathi, iwayini eli-oganikhi, uma kubhekwa uphenyo lwezifundiswa luveza ukuthi iwayini eli-oganikhi linezithako zokungabuni, ezilusizo olukhulu ekusebenzeni kwemizimba yethu. Uma uphinde ubheka ophenyweni, uphinde ubheke ngephuzu lamabhizinisi aphila ngokuwenza amawayini, iwayini elivamile linenzuzo ngokuthi luyakwazi ukushintsha noma ukuguquleka ngezinhlobo ngezinhlobo. Okukhuphula ukuthengwa kwamawayini ebhizinisi.

Mina uma ngicabanga uVusimuzi bengingathi, izimbuzi angazidayisa emananini asuka ku-two thousand five hundred. Ebese izimvu aqale emananini aku-two thousand randi. Isizathu sami ngibuka indima, lezi iy'lwanyana ezidlalayo endlini emnyama noma emasikweni abantu abamnyama. Izimbuzi zike zisebenziselwe ukugeza amabhadi noma ukucela uxolo ebantwini abadala abangasekho. Kanti izimvu zike zisebenzisela ukwamukela kwemindeni emisha noma ubudlelwano obusha, noma ukubonga. Uma ubuke emasikweni amnyama, izimbuzi yizona ezike zisebenziswe kakhulu noma ezibaluleke kakhulu.

Endaweni yangasekhaya izinhlobo zezithelo ezitshaliwe, ama-aphula, kuphinde kutshalwe amawolintshi. Siphinde sizoba nolamula, kuphinde kuzoba nobhanana.

Izinselelo zokwamukela izivakashi epulazini elisebenzayo, ukuthi kusuke sekumele uqinisekise ukuphepha kwezivakashi, uphinde uqinisekise ukuphepha kwezimvu nezithelo ezikhona ezipulazini lakho. Lokho okusho ukuthi umsebenzi osuke ungaphezulu kwalo msebenzi ongabe unawo ukube izivakashi azifiki epulazini lakho, njengoba lisebenza.

Izici engingase ngizicabangele, ukuthi idolobha alihlelekile ngendlela emakhaya kuhleleke ngayo. Nabantu abaphila edolobheni abafundisekile njengendlela abantu basemakhaya abafundiswe ngayo. Indlela engingaliklama ngalo uhlelo, ukuthi ngingaqinisekisa ukugqamisa kwendawo engakha kuyo noma engitshala kuyo ukuthi, ibe kude nokuphithizela kwedolobha. Ngiphinde ngiqinisekise ukuthi, izitshalo zami ziyavikeleka ekushiseni noma ekuqondaneni nelanga lasedolobheni. Engicabanga ukuthi lishisa kakhulu uma luqhathaniswa nelasemakhaya. Ngingaqinisekisa kulezo ndawo.

Izinzuzo zokuba khona kwe-hydroponics edolobheni. Ukukhula komkhiqizo yokudla endaweni, nokwehla kokusetshenziswa kwamanzi okukhulisa izitshalo. Izinselela zalokhu, indawo yokusebenza edolobheni izongabi ningi. Nemali yokuqala lolu hlelo izobiza uma kuqhathaniswa nasemakhaya.

Izinsiza engicabanga ukuthi zingasiza ukushintsha iy'nguquko, ukunciphisa kokusetshenziswa kwezinto zakagesi, ukongiwa kwamanzi emphakathini, nokusetshenziswa kwezimoto zomphakathi.

Izinyathelo ezingenziwa amadolobha ukuphatha amanzi ngendlela efanele. Ukuqinisekisa ukuthi idolobha nedolobha liyaba nezinhlelo zokufundisa umphakathi ngokubaluleka kwamanzi. Lokhu kuzofunda kuzofundisa umphakathi ukuthi ukwazi ukuhlonipha amanzi uma benawo ngaleso sikhathi.

Indlela yokuhlela isikhathi, ukuthi ngenze iziqiniseko zokuthi izitshalo ngizitshala ngesikhathi sentwasahlobo, kusukela kuNhlaba kuya kuNdasa. Le ndlela ihambisana kakhulu nendlela umndeni wami nomphakathi ohlela ngazo izikhathi zokutshala njengoba kusasetshenziswa inqubo yakudala yokutshala eqondile, direct seeding. Le ndlela yenzeka ngalesi khathi kuphela.

Lokhu kuzosiza ngokuvikela izinkukhu zakho ekutholeni izifo ezivamise ukutholakala kule zilwane, olubizwa ngekholera. Nakwezinye izifo ezingabeka impilo yezinkukhu zakho engcupheni.

Abantu basezindaweni zasemakhaya bake bavumele abantu bakomabonakude ukuthi bavakashele izindawo zabo zokutshala. Lokhu kuyaluvusa uthando lokutshala kwisizukulwane esisha.

Ngolwazi lami, izitshalo ezifanele kangcono izifunda ezinamanzi alinganiselwe, yizitshalo zokwakha izithelo. Iy'thelo ezinjengotamatisi, okhukhumba, nabokherothi.

Ezinye zezingqinamba ongabhekana nazo ekukhuliseni izinkukhu edolobheni, ukuthi kuzodinga ukuthi ube nephepha elikugunyazayo ukuthi ukwazi ukuzikhulisa. Ezinye futhi zezingqinamba ongase ubhekane nazo ukuthi izinkukhu zinomusindo, kanti futhi edolobheni sihlala sibaningi. Lokhu okuzodala ukuthi omakhelwane babe nezinkulumo ngesenzo sakho.

Ngenxa yaloku kushintsha kwesimo sezulu, uma kushisa kuvele kushise kakhulu, mese umoya ubamba amanzi amaningi. Ukuhwamuka kube sekudonsa amanzi amaningi kakhulu emimfuleni nasolwandle ukuze kuzopholisa umhlaba. Uma la manzi esegcwele kakhulu kunetha ngesivinini esingajwayelekile, kuze kube khona nezikhukhula.